Mntakwethu, andingxamanga bendinocela usithobe ke isantya kuba kaloku zinintsi izinto ezenzekayo kwezendlela, andingxamanga.

Ingaluphucula kakhulu kuba kaloku ingabula ixesha kakhulu ezindleleni kwaye abantu bazawutsho kuphele ke neengozi ezi ezinintsi zenzeka kwiindlela zemoto, abantu basebenzise iitreyini.

Ukuthi xa esiya phambili ahambe kweli cala iimoto zisuka ngakulo kwenzele asoloko ezibona ezijongile, angahambi ngaphakathi kwendlela but ahambele bucala.

Yho! Imiceliminintsi mnintsi kakhulu kuba kaloku xa ilixesha lempangelo ukuhamba phakathi kweetekisi iba yingxaki, yenza ke kucothe kuba kaloku kukho neebhasi. Loo nto kubakho itrafikhi engapheliyo ixesha elide. Ukuba kanti abantu bangabeka phantsi izisithuthi ngexesha lophangela basebenzise iteksi, kungaba bhetere kakhulu.

Njengoba bendikhe ndatsho ndathi into endizithandela yona kukufota, loo nto ke indikhumbuza xa ndihamba iindlela ezikude ekuhola indikhumbuza xa ndibuka izityalo, imihlaba emihle, iintaba, amanzi.

Kukulungisa zonke iindawo zokuhamba ezisecaleni kwendlela zinyuse phezulwana, kwenzele ke kwenzeka neengozi zingakhawuleze zichaphazele abantu abahambayo.

Sizawuceba ke iphulo lokukhuthaza abantu ukuba basebenzise iinqwelomoya ngexesha leeholide ngokuthi sihlise amaxabiso, siyiveze kakhulu ke kumabonakude kunye ne-social media, sikhuthaze abantu ke ngohambo oluhle, iinto ozibonayo xa uthe wakhwela ke inqwelomoya.

Yhu! Lixesha elinzima kakhulu ke elo, umntu sele ewela indlela kufuneke ajonge, aqinisekise ukuba ukhuselekile ukuba angawela. Iba yingxaki because zibaleka ngeyona indlela zileqa ke ukwenza imali.

Ayikho ke indlela elula ke yokunceda le nto, kukuba uzame ucela imali eyohlukeneyo kwiishophu ezikufutshane okanye uthenge noba yintoni onothi uyifumane ethengiswayo ozawuyisebenzisa nawe ukuqhekeza loo mali.

Laa masango anceda ke ukujonga iimoto ezingekho semthethweni nokuvalela abantu bangaphumi besoloko, besandukumosha, inceda ukukoleka imali yezendlela, yokulungisa kweendlela.

Hayi, noko ilula uzawuphuma apha phandle, zonke iiteksi ezadlulayo zibhaliwe ibhodi apho ziya khona, uzawuthi umise leyo uya ngakuyo okanye ukhwele iteksi engunojikeleza uthi mayiyokubeka e-terminus apho ke uzawufika uthathe khona iteksi eya kule ndawo ofuna ukuya kuyo ngoba kaloku zikhona zonke iiteksi ezibheka kwiindawo ezikhoyo apha kule ndawo sihlala kuyo.

Ndiye ndichulumanciseke nje ke ngaphandle ke ke kocinga ke okwengozi, ndiye ndithembe ndithandaze ndinikele kumdali indlela kodwa ke ndiye ndibe ngumntu oyonwabeleyo indlela yasebusuku nendlela ende.

Uxhaphazeka ngeyona indlela kuba kaloku kuba nzima ukuya ezikolweni siye sithandaze ukuba kungade kutshiswe nezikolo kuba siyayazi xa beqhankqalaza oonoteksi kulula kuba kumoshakaliswe izinto ezikhoyo apha ekuhlaleni.

Kukongeza indlela, kubakho amagosa ezendlela alungise ngelaa xesha ancedise abantu ukuba baqhube ngononophelo kodwa ke ndicinga uba eyona inkulu kukulungiswa kwezi ndlela, zivulwe zibe zinkulu iindlela.

Ukuba ke iselula yam ikum ndiza kuzitransferela imali ndiyoyikhupha, ndingadingi makhadi kwi-ATM ekufutshane, okanye ke ndicele umntu endiqonda uba uqhelile undibona okanye kwitekisi endiqonda uba ndiqhelile ubonwa ndithembise ke ukuba ndawuthi xa ndibuye, ndibuye ndiyilungise imeko njalo.